Ndi u ṱhogomela mufumakadzi wawe na u ṱhogomela vhana ngauri ndi ene u o, o no tea u ṱhogomela muṱa wavho.

Ndi u ṱhogomela vhana na u vhona uri vhana vha khou ya tshikoloni.

Ndo dzula ndi tshi tenda uri vhathu a vha tei vhanna a vha tei u tambudza vhafumakadzi.

Kha dugu na u ambara tshikete na u vha na fola na u amba zwithu zwo, ngau sumbedza ṱhonifho.

Uri vha ambare zwithu zwo tsireledza muvhili woṱhe zwi sa si muvhili nnḓa kana i hungavha mukombo kana dzi thumbu.

Ndi u ḓi ṱongisa nga luambo na u ḓi ṱongisa na mvelelo yashu kha vhaṅwe vhathu.

Uri vhathu vha kone u ḓivha uri o nyi wa mvelele ifhio, nahone ndi zwa ndeme u vhulunga luambo lwashu ngauri vhunzhi ha vhathu a vha tsha ṱhogomela zwithu zwa mvelele.

Vha vhilisa maḓi vha shela kha mashonzha ane vha shela vha ṱanzwa, vha shela nyala, ṱamaṱisi i ngavha dzi radio dzedzi dzine vha vha nadzo kana zwipaisisi, vha shela vha thoma vha bika tshintsu vha kona u shela mashonzha haaḽa vha hadzinga vha hadzinga na tshitshu hetshiḽa vha hadzinga na tshitshu hadzinga na tshitshu, vha kone u ita swobo zwavhuḓi vhaashela na na mapfhura.

Dzimba, dovhi, delele, mashonzha na zwiṅwevho.

Ndi a tshea nda a ṱambisa nda dzhenisa nga ngomu ha bodo, nda ita nda nda funga tshiṱofu nda shela maḓi nda litsha a vhi a vhila a ḓi vhibvisa, a tshi ḓi vhibvisa nda kona u thoma hafhu u bika u shela nyala, green pepper, zwi spice na zwiṅwevho nda kona u shela u dzhia magulu aḽa ono vhibva nda shela nga hangei kha u a kadzinga na gravy heiḽa nda a kadzingela zwavhuḓi nda kadzingela zwavhuḓi nda kona u ita sobo zwavhuḓi.

U fana na masi vhavha to u a shumisa na mutuku.

Vha nga to dzula navho fhasi vha vha vhudza uri zwi bikisiwa hani na musi vha tshi khou vha sumbedza nga tshetsho tshifhinga, uri tshidzimba ri tshi tshi bika ri bikisa so ra shela ra shela mini vha khou sumbedza vha tshi khou tshi bika, ndi ḓo kona u vha ndi tshi khou ḓivha.

Zwi zwiḽiwa zwi no nga miroho, mafhuri, khavhitshi na delele mitshelo, ndi zwone zwino u itela uri mutakalo wa muthu u dzule wo wo wo muthu a dzule o takala.

Ndi u ḓi wana ndi kho shuma u bika ngauri ndi a zwi funa badi zwa u bika.

Mushumo wa manese kana madokotela ngauri ndi vhone vhane vhavha vha khou thusesa vhathu vhane vha khou lwala na vhathu vhane a vha koni u ḓi itela.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

Zwi kho zwikho itiswa nga ikonomi ngauri zwithu zwi khou ḓura.

U nga thusa kha u engedza vha kiḽini vha vhashumi vha swiela sibadela zwi zwibadela na dzi kiḽiniki.

Ndi vhu pholisa ngauri vhathu vha shuma nga zwithu zwa vhuhali.

Ndi u nyaga u ḓivha uri muthu u tea u vha a na miṅwaha mingana nahone hu tea u khou ṱoḓea mini.

Tsikeledzwa nga nḓila ine vha ḓi fara ngayo nga nḓila ine vha ambarisa ngayo kana nga nḓila ine vha vha vha vha ngayo.